Lokho kwaba nomthelela omuhle kakhulu ngoba kwenza ukuthi impilo ibe lula ngoba phela esikhathini esidlule, esikhathini sasendulo indlela ngayo bekuba ubuso nobuso, noma kube ukuthi uthumela incwadi, ubhale incwadi uyithumele and lokho-ke bekuthatha iy'nsuku mhlampe ukuze ukwazi ukuthi uthole impendulo. Njengoba sekwabakhona amafoni loko sekwenza ukuthi kube lula ukuthi ukwazi ukuxhumana nomuntu, nobudlelwane bande bayinsuku zonke nempilo ibe lula.

Kungaba ukuthi noma isici mhlampe engasifaka kuleyo foni mhlampe kungaba ukuthi kube khona ibhathini noma inkinobho engiyifakayo esizayo uma ngabe mhlampe umuntu ebhekana nenkinga, njengoba ubugebengu sebandile noma ngabe mhlawumbe bayamu-kidnap-a bayamthumba mhlampe aphrese lelo bhathini efonini. Then loko kuyobe sekukuthumela umlayezo emaphoyiseni, umlayezo ophuthumayo kanye ne-location, nendawo okuyo ngaleso sikhathi ukuze amapholisa azokwazi ukuthi aye kuyena ayomsiza loyo muntu.

Kuba nomthelela omuhle ngoba abantu bayakwazi ukuthi baxhumane nawe besebenzisa iy'nhlelo ezahlukene zokuxhumana, kuba lula ukuthi sixhumane ngoba abanye phela asihlali endaweni eyodwa, sihlala ey'ndaweni ey'ngafani sihlukaniswa umisebenzi nemindeni ekude. Ngakho-ke, kuba lula nokuthi sikwazi ukuthi sithumelelane izincingo, sikwazi ukukhuluma y'nsuku zonke lokho okwenza ukuthi impilo nayo ibe lula.

Ngicabanga ukuthi ziyakusekela ukufunda ngoba kukhona ney'nhlelo iy'nhlelo ekhona ku-TV nakuma-radio ezifundisayo ezifundisa abantwana, ey'fundisa abantwana zibasize uma kukhona mhlampe umfundi ohlulekayo kwizibalo kanjalo kanjalo zikhona iy'nhlelo ey'kanjalo komabonakude, umntwana akwazi ukuthi asizakale. So, ngiyacabanga ukuthi ziyakusekela ukufunda kwey'ngane.